Ndzi nga pfumela leswaku ndzi suka yena a tshama hikuva u dyuharile ene naswona vadyuhari a va koti ku yima nkarhi wo leha. Naswona ku ve ni ni va ndzi ri n'wana ntsanana ndzi tshamile exitulwini kasi mudyuhari a lo yima swi komba ku delela.

Vukorhokeri bya mabazi ya tshembekile swinene haleni ka hina hikuva, hi wona lama ka nkarhi wa sweswi ma tirhisekaka hi tlhelo ra mali.

I nkarhi lowu ya wa ndhavuko lowu wu faneleke ku ndzi endzela ndhawu ya ndzhaka.

Swivangelo leswikulu swa timhangu ta le magondzweni ya mabazi ya mpfhuka wo leha, hi laha ko vachayeri va mabazi va famba nkarhi wo leha naswona va famba eka tindhawu leti ku nga na mimovha ya ku hambanahambana.

Ndzi nga lwela ku famba hi vukheta hikokwalaho ko ka patu ri nga tshamisekanga, ku endlela leswaku ndzi fika laha ndzi yaka kona ndzi hlayisekile.

Magoza lama ndzi faneleke ku ma teka loko ndzi titwa ndzi nga ntshunxekanga mayelana na muchayeri kumbe nchayelelo, i ku ndzi byela muchayeri leswaku a chayeli hi ndlela ya kahle leswaku hinkwenu hi ta tikuma hi tsakile. Nakona hi ta kota ku fika laha hi yaka kona hi helerile.

Lexi xi bohekaka ku ve ni xi endleka i ku, vachayeri va mathekisi va tshama va ri karhi va langutisiwile leswaku a va talanga ku tlula mpimo xana.

A swi ta byi khumba hi ku ve ni thekisi i xilo lexi hatlisaka ku ku fikisa laha u yaka kona hi nkarhi, nakona kasi bazi ri teka nkarhi ku fika laha munhu a yaka kona.

Tinxaka to hambana ta vupfhumba etikweni, hi laha ko ku na pfhumba ro leha na pfhumba ro ka ri nga lehenga.

Swivangelo swa ku hlwela ka swikepe swo rhumela nhundzu eka matiko man'wana, hi laha ko swikepe swi va eka nkarhi wolowo swi rhwale nhundzu yo tala laha swi tikelekaka ku ve ni swi nga tikuma swi hatlisa. Swi nga tikuma swi famba hi rivilo.

Ndzi ve tshama ndzi ya erivaleni ra swihahampfhuka. Ntokoto wa mina lowu ndzi nga hlangana na wona hileswaku xihahampfhuka i xilo lexi langutekaka xi ri xikulu swinene, kasi loko xi ri mpfhukeni xi ti komba xi ri xilo xintsongo.

Loko munhu a lava ku famba hi xihahampfhuka u fanele ku tekela enhlokweni hileswaku, loko a ri karhi a ri eriendzweni ra yena foni ya yena yi ta va yi karhi yi nga tirhi. Naswona ku na milawu leyi a faneleke ku yi landzelela.

Swiphiqo leswikulu leswi bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo xi langutaneke na swona namuntlha hi laha ko minkarhi yin'wanyani, nhundzu a yi fiki hikokwalaho ka vugevenga lebyi byi nga kona.

Khamphani ya vukorhokeri bya mabazi leyi ndzi yi tsakelaka eka ku famba mpfhuka wo leha ku nga va City To City.

Mfumo loko wu lava ku antswisa vuhlayiseki bya swiporo, wu fanekele ku u dzikisa mianakanyo ya yona eka tindhawu leti va lavaka ku antswisa xiporo eka tona.

Loko ndzo kuma leswaku munhu kumbe xifaniso lexi a xi ri eka Bolt a ka ha ri xona loko se xi fika eka mina, ndzi nga ka ndzi nga khandziyi hikuva swi ti komba kahle leswaku ndzi ta va ndzi nga hlayisekanga.

Swi kurisa ikhonomi ya hina hi tlhelo ra mali hikuva loko va fika va lomba timovha, a va ti lombi mahala va fanele ku ti hakela.

Ku pfumaleka ka switimela swi va khumba hi ku minkarhi liya switimela a swa ha tshama swi famba, a swi nga talanga leswaku vanhu va ti kuma va leta emintirhweni hikuva xitimela a xi famba hi nkarhi.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku a va chayeli hi ndlela ya kahle, ku ve ni ku papalatiwa makhombo laha tiendleleni kumbe laha magondzweni.

Swi vula leswaku kumbe ku paluxa leswaku, maphorisa ya le magondzweni laha ya pfumelelaka mimovha leyi ku famba emagondzweni a ya tirhi hi ntiyiso.

A ndzi ta n'wi vutisa leswaku, loko a ri karhi a ri m mpfhukeni vakhandziyi va ti khoma njhani?

Magoza lawa mfumo wu faneleke ku ma teka ku papalata tinyimpi ta mathekisi i ku ve ni ti paluxa kumbe ku humelerisa i mathekisi yo tala leswaku va mathekisi va ta tikuma va nga ri ku lweni.

Hi ntolovelo vakhandziyi va xi a va xiximi naswona a va na mahanyelo lamanene loko swi fika eka muchayeri wa bazi.

Vakhandziyi va nga tiyisekisa leswaku mindzhwalo ya vona yi tshama yi hlayisekile hi nkarhi wa riendzo ro leha ra bazi hi ku veni va tshama na yona laha va va ka va tshame kona.

Loko a ndzi ri eka riendzo ra bazi ro tsemakanya xifundza a ndzi ta i tshama na swilo leswi a swi ta ndzi endla leswaku ndzi tshamiseka no ntshunxeka eka riendzo ra mina ro leha.

Ndzi nga n'wi byela leswaku thikithi ra bazi ndzi nga ri xava hambi hi online naswona bazi ri ta n'wi olovisela ndlela hikuva i riendzo ro leha swinene ene bazi ri ya n'wi siya laha a faneleke a sala kona.

Ku tirhisa xitimela swi hlayisekile ku fana na loko munhu a tirhisa bazi hikuva i swilo leswi munhu a tikumaka a tshame kahle nakona a fika laha a yaka kona hi nkarhi lowu faneleke.

A ndzi ta titwa ndzi khunguvanyekile swinene hikuva ndzi ta va ndzi hlwerile ku ya entirhweni hikokwalaho ka xitereko xa mabazi.

Ti-smart card eka vukorhokeri bya mabazi i makhadi lama ya tirhisiwaka hi vatirhi hi ku ve ni va kota ku xava i thikithi ra vona ro khandziya bazi.

Switereko swa mabazi a swi va khumbi vanhu lava titshegeke hi swifambo swa mani na mani hikuva va va va ri karhi va ri na swona swilo swo famba hi swona.

Mabuloho i ya nkoka eka swo famba ni swa mabindzu hikuva swi tala ku sirhelela magondzo laha ku fambeni.

A ndzi ta kombela ku pfuniwa eka lava va nga ta va va ri karhi va hundza hi ndlela leswaku va ndzi pfuna hikuva movha wa mina wu .

Mali yo hakela eka ti-freeway yi khumba ku navela ka vanhu ku va va teka maendzo ya mpfhuka wo leha.

Ndzi nga tshama ndzi ri karhi ndzi kambela mabazi mikarhi hinkwayo ku tiyisisa leswaku mabazi a ya tali ku tlula mpimo.

Swi nga ndzi khumba hi lokukulu swinene loko mabazi ya tlakuke hi xitshuketa emadorobeni ya ka hina.

A ndzi tsakeli ku hlayela mali loko ndzi tshame emahlweni hikuva van'wanyani vanhu a va hakeli laha swi hetelelaka swi endla onge mina ndzi hlayiselaka mali hi mina ndzi nga teka mali.

A ndzi ta hlamusela muchayeri leswaku mindzhwalo ya mina ya tika swinene kutani yena a ta vona leswaku u endla njhani hi yona.

Bazi leyi ndzi nga yi tirhisaka eka riendzo ra mina ro leha ku nga va bazi leyi loko ndzi tshamile ndzi ta titwa ndzi tshamisekile swinene.

Swihahampfhuka leswi ndzi swi tivaka naswona mina ndzi nga hlawula ku famba hi leswo durha swa kona hikuva ndza swi tiva leswaku hambi ho va hi famba riendzo ro leha ndzi ta va ndzi tshamisekile.

Vubihi lebyi byi nga va ka kona loko eswitimeleni ku ri na vakhandziyi vo tala ku tlula mpimo hileswaku ku nga tshika ku va na khombo ro karhi.

Maendzo yo vona ndhawu ma endliwa hi ku khandziya xihahampfhukaphatsa.

A hi ndlela ya kahle hikuva a va fanekele loko petiroli yi ehlisiwa na vona va hunguta mahakelelo.

Ndzi anakanya ndzi khandziye xihahampfhuka lexi fambaka mpfhuka wo leha swinene ndzi nga fika laha ndzi yaka kona ndzi nga ha lavi nchumu hikokwalaho ko karhala.

Ndzi nga ya ekaya ndzi langutana ni nkhuluko wa timovha ta nimadyambu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi fambela kule na le patwini hikuva khombo ri ngo endleka nkarhi wihi na wihi hikokwalaho ko fambela kusuhi na patu.

Ndzi nga tiyisisa leswaku laha ku tshamaka kona tibazi ku tshama ku hlayisekile hi ku veni ku va na ma security yo karhi lama ma langusanaka na ndhawu yeleyo.

Ti hambana hi ku ve ni Myboet a nga durhi ngopfu naswona na mina ndzi nga tsakela ku ve ni ndzi nga famba hi yona loko ndzi suka exifundzeni xa Mpumalanga ku ya eka .

I movha lowu wu nga ta va wu ta hi le ndzhaku wu lava ku hundza hikuva loko u ri karhi wo swi vona leswaku ndzi lava ku paka e movha wa mina a wu fanekele wu rhanga u yima ndzi heta ku paka.

Ndzi nga n'wi byela leswaku ndzi kombela u ya susa movha wa wena ndzi ta kota ku paka movha wa mina laha wu faneleke wu tshama kona hikuva laha u nga paka kona a yi kona ka ndhawu ya wena ya ku paka kona movha.

Ina ndzi vona swi boha leswaku kereke yi va na vutleketli bya yona.

Lexi endlaka leswaku bazi yi tala ku tlula mpimo hileswaku un'wana na un'wana u va a jahele ku ya laha a lavaka ku ya kona.

Vuhlayiseki bya tindlela lomu mapatwini byi nga tiyisisiwa hi loko ku va na vanhu vo karhi lava va tirhaka ku ve ni va languta lomu mapatwini leswaku timovha ti famba njhani.

Ndzi nga kombela leswaku ndzi kombela va ndzi lavisa xona leswaku ndzi ta kota ku ndzi muka na xona kumbe ndzi kombela i ku kandziyisiwa ndzi ya laha ndzi tshamaka kona.

Movha wa muganga wu nga va kona hikokwalaho ka ku lava ku pfuna eka swiyimo swo fana na loko munhu a vabyeriwa kumbe munhu a lava ku ya endhawini yo karhi hi xihatla.